Ndi nga ṱalutshedza khonani yanga uri mutshatoni ndi khou funa u huya honeha zwiambaro zwa ṅwenda kana musisi wonoyo kana tshiambaro tshine tsho rungiwa nga ṅwenda a thi natsho na tshithihi. Zwine arali khonani yanga a sina vhuthada a tshi takalela uri ndi ḓe ndi a humbela uri a ntendele ndi ḓe ndo ambara zwenezwo zwine ndavha nazwo zwi sa saḓo tsiaho ndi kho dzhena kha zwikolodo zwine a thi ngo tea u zwi dzhena uri ndi kone uya mutshatoni.

Zwiambaro zwa sialala zwi no ambariwa nga vha tshinnani ndi ḓivha tsindi tsindi i itiwa nga mukumba na ludede ha vha na zwinopfi nguluvha zwine nazwo zwi itiwa nga mukumba.

Kha vhafumakadzi hu vha hu tshi khou amba upfi a ḓe o ambara hunga vha ṅwenda kana hungavha musisi kana ha vha rokho kana tshikete tsho rengiwaho nga labi ḽa ṅwenda kana dzhasi naḽo ḽine ḽo ambariwa ḽo rungiwa nga labi ḽa ṅwenda. Kha vha vhanna ngauri nga ano maḓuvha a vha tsha tou tshimbila vho ambara tsindi ndi zwo ri ambare vhurukhu na hemmbe zwo rungiwaho nga labi ḽa ṅwenda kana anga ambara vhurukhu vhu songo rungiwa nga labi ḽa ṅwenda mara a ambara hemmbe yo rengiwaho nga ḽadi ḽa ṅwenda.

Vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa o ambara marukhu a vhathu vha tshinnani ngauri marukhu a vhathu vha tshinnani ha fani na marukhu a vhathu vha tshifumakadzini. Kuambarele kwawe ku vha kwo fhambana na nga nḓila ine vhathu vha tshifumakadzini vha ambara ngayo na dzi hemmbe dzavho a dzi ngo rungiwa u fana na dza vhathu vha tshifumakadzini.

Ndi humbulela uri ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga na malungu a sialala ndi ya uri midzimu ya hawe hoyo muthu i songo mu dina musi a vhathuni kana a fhethu hune a nga si wane hone thuso hu sina ho vha hawe vha no ḓivha zwino mudina kana uri izwo zwithu zwa hawe vhone vha vha shumanisa hani nazwo u zwi vhuisa fhasi kana uri zwi songo tswenya hoyo muthu.

Muthu wa mufumakadzi o maliwaho nga tshivenḓa u ambara miṅwenda ine ndi ṅwenda wa nṱha na wa fhasi u dovha hafhu a tea u ambara zwithu zwi no pfi tshirivha zwine nazwo ndi zwa u fukedza nga nṱha musi hu na mishumo kana mishumo ya u pembela u a tendelwa uri ndi ene ane a tendelwa u ambara zwithu zwi no pfhi gwana.

Ee ku ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a ṱalusa nḓila ine mufumakadzi hoyo a ḓifara ngayo.

Nṋe ndi humbulela uri mivhala ya miṅwenda ya zwiambaro zwa vhafumakadzi ya sialala hu na zwine ya amba zwone ivha i tshi kho amba zwiṅwe zwithu kha vha lushaka lonolo.

Nyambaro ya shedo i na zwine ya amba kha vhasidzana ngauri a si vhasidzana vhoṱhe vhane vha ambara sheḓo hu tovha na vhasidzana vho imaho nga uri vhane vha tendelwa u ambara sheḓo nahone hu na hune vha khou bva hone kana zwi tshi khou sumbedza vhubvo havho havho vhasidzana.

U ya nga ha nṋe ku ambarele kwa muthu ku na zwine zwa amba zwone ndi zwone vhathu vha vho ambara musalauno vhathu vha ambara zwiambaro zwo yaho nga u fhambana zwine zwa amba uri musi wo ambara zwiambaro zwa zwo imaho ngoralo zwi vha zwi kho sumbedza uri iwe u muthu wo imaho nga nḓila ifhio kana kufarele kwau kana kutshilele kwau ndi kufhio kana ndi zwifhio zwine wa tenda khazwo.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri muvhili wa muthu u tea u vha wo dzumbamaho ari tshimbili ri tshi ṱana zwipiḓa zwa mivhili yashu kha muthu muṅwe na muṅwe na a songo tea u zwi vhona zwi sala zwi tshi khou sia sa muthu ono tonga u muthu wa shango kana u muthu ane a nga dzhiiwa nga muthu muṅwe na muṅwe.

Vhuḓifari vhune vhathu vha vhu sumbedza kha muthu ane a vho sia muvhili nnḓa ndi ha u sumbedzisa ungari muthu ndi ḓabaḓaba kana ndi muthu wa shango zwine zwa ita ngauralo ndi ngauri hu na ku ambarele kune kwa tshimbilelana na kwa vhathu vhane ra vha wana vho ima zwiṱaraṱani vha tshi khou rengisa kana mivhili ndi zwone zwo no ita uri vhathu vha vhe na vhuḓifari vhonovho.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri muvhili wawe u tea u u ṱhonifha sa ṅwana muṱuku ndi nga mu sumbedzisa na zwa uri asi zwavhuḓi u sia muvhili nnḓa ngauri ri khou tsireledza hungavha phepho kana mufhiso uri u ḓo wana muvhili wawe wo no vha na na dzi khaḽa nga mbili ngauri muṅwe wo ambara vhuṅwe a u ngo ambara na u vhaisala zwi vha zwo leluwa u vhaisala ndi sa khou mu laṱela kha u muvhudza mafhungo mahulwane ono fhira muhumbulo wa ṅwaha.

Zwiambaro zwine nda zwi funesa ndi dzi rokho na zwikete mivhala ine ya to vhesa tsinisa na mbilu yanga ndi muvhala wa pink na muvhala mudala ndi zwone zwithu ndi yone mivhala i re tsinisa na mbilu yanga.

Nyambaro i fhambana na sialala kana zwine sialala ya lavhelela zwone ngauri nyambaro ya ano maḓuvha a i tsha tevhedza zwine sialala yovha i tshi ri sumbedzisa zwone. Nga sialala ho vha hu na vhathu vho no ambaresa zwithu zwi no nga masheḓo zwine a zwi vhaliwi upfhi ndo sia muvhili nnḓa ngauri zwo vha zwi tshi ambariwa zwi tshi khou sumbedzisa zwine zwa khou sumbedzisa zwone nga tshenetsho tshifhinga. Ende zwo vha zwi si zwiambaro zwo tshimbila muthu a tshi tshimbila shango ḽoṱhe mara zwa zwino zwi vha zwo fhambana na zwine sialala ya lavhelela zwone ngauri vhathu nga tshino tshikhathi kana nga ano maḓuvhani vha ambara zwenezwo zwiambaro zwino vha zwo sia muvhili nnḓa vha tshi kho tshimbila dzi nḓilani vha tshi khoya mashoponi vhatshi kho uya hoṱhe na hoṱhe.

Zwine nda vhona zwi tshi nga itiwa u vhulunga mvelele yashu na uri i sa hangwiwe ndi zwa uri ri funḓedze vhana vhashu zwi vha riṋe vha kha ḓi vha zwikoloni vha tshi kha ḓi tou thoma u vha kha zwikolo zwa fhasi uri vha vhe vhone vhane vha khou aluwa vho fara heyo mvelele uri vha kone u i vhulunga na uri i sa hangwiwe.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano kha mvelele ya hashu ndi miṅwenda, zwi sumbedza u takala zwi sumbedza u ṱanganedziwa ha muselwa.

Ndi ḓi pfa ndi muthu o khetheaho vhukuma musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho, zwi ita uri na nṋe ndi pfe ndi o khetheaho vhukuma.

Ee nṋe ndi vhona uri zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno nga uri zwiambaro zwa sialala ahuna upfi zwo no bva fesheni, zwi dzula zwo to ralo zwi nga namba zwa to shandukisiwa nga nḓila ine zwa vho vhumbiwa ngayo kana zwa vho rungiswa ngayo zwi tshi khou itela u tevhedza kuitele kwa musalauno.

Phetheni ine ya takalelwa vhukuma vhuponi ha hashu ndi misisi, nga uri misisi a i ṱalusi uri i kho ambariwa nga muthu o maliwaho na kana nga musidzana a songo maliwaho, i ambariwa nga muthu muṅwe na muṅwe.

Mushumo wa vhulungu kha zwiambaro zwa sialala, ndi wa uri musi muthu o ambara malungu u vha o ṱameya zwine zwa ita uri a songo pfa a tshi tonga hango ambara kana o ambara zwa u shothisa kana o ambarela zwa fhasi.

Ee vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambanaho zwa sialala kha zwi mima zwa mvelele, vhafumakadzi vha ambara miṅwenda kana vha ambara misisi, ngeno vha vhanna vha tshi to ambara dzi hembe na marukhu zwo tou rungiwaho zwitshi ṱanganyiswa na labi ḽa ṅwenda.

Ndi tshiṱori tsha u ḓi ḓivha, vhuimo tshi tshavhani, vhurereli hashu na mvelele yashu.

Zwiambaro zwa sialala zwi fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wa hashu nga u to zwi vhea zwavhuḓi u swikela honoyo muṅwe muthu ane u wana u tshi ambarisana naye nga size a tshi kona uri ono swikelela kha tshiimo tsha hone a kona u zwi ambara.

Tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa ndi musi ndi tshi kha ḓivha tshikoloni musi hapfi ndi tshifhinga tsha ṅwedzi wa vhufa ri tea u ḓa ro ambara zwa vhufa.

Fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza nḓila ine vhathu vha ambara ngayo hune nda dzula hone, ngauri hu na zwiambaro zwine vhathu vha tshi zwi ambara u ya zwivhona uri hu khou tevhedziwa zwiambaro zwa fesheni ya shango ḽoṱhe, vhathu vhanzhi a vha tsha ambara nga nḓila ye vha vha tshi ambara ngayo ngauri hu a tovha na uri ndi tshifhinga tsha u ḓi bvisa hapfi vhathu vha tea u ambara nga mukhwa wonoyo wo tiwaho une wa vha u khou tevhedza fesheni ya shango ḽoṱhe.

Ee vhaswa vha hune nda dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhirisa zwi ambaro zwa sialala nga uri ndi vhona khaedu i ya uri vhaswa a a vha tsha a vha tsha ṱuṱuwedziwa kana u pfumbudzwa nga zwine sialala yashu ya amba zwone na zwa uri ndi zwine ra tea u ḓi ṱongisa ngazwo.

Zwiambaro zwa sialala zwo ṱanganyisiwa na zwitaela zwa musalauno ngauri vhathu vhanzhi vha tshi amba uri vho ambara sialala ndi ngauri ha vha hu to rungiwa hunga vha rokho yo rungiwa nga labi ḽa ṅwenda ḽi a ṱanganyisiwa na malabi a fesheni a musalauno, kana vha wana muthu o ambara zwi nonga ndi badzhi kana khouthu kha vhafumakadzi ine ndi ndapfu yo rungiwaho nga labi ḽa ḽa ḽa sialala, kha vha vhanna navho vha dzhia dzi phetheni dza zwiambaro zwa musalauno vha to rungisa ho ṱanganyiswa labi ḽa ṅwenda ḽo ṱanganyisiwa na labi ḽa musalauno.

Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano na vhaḓivhalea vha ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi ngauri vhana vha musalauno vha lavhelesa zwine vhaḓivhalea vha ambara zwone, na zwine Nyanḓadza mafhungo dza matshilisano dza vhambadza zwone, zwino zwi ṱuṱuwedza nḓila ine vhana vha musalauno vha tevhelela fesheni ngayo.

Vhathu vhane vha ambara zwiambaro zwa sialala na maṱeki kana marukhu a musalauno. Zwine nda nga amba nga havho ndi zwauri vha kho tenda uri tshifhinga tsho shanduka na zwa uri zwithu uri zwi takadze vhathu kana zwi ite uri vhathu vha pfe vha kha ḓivha vho farela mvelele, ndi nga uri musi vha khou kona u ṱanganyisa fesheni ya musalauno na sialala yashu.

Ndi vhona u nga mushumo wa khotsi muṱani ndi u sumbedza nḓila na u tsireledza muṱa wawe, ndi ralo ngauri muḓini hune hu na khotsi ane ha vhi ane ane a vha ane o no sumbedza nḓila muṱani wawe hu ya vha na u ṱanganana na vhana vha hone vha ya sala vha si na mikhwa, vha si na u ṱhonifha.

Ndi vhona u nga mushumo wa mme muṱani ndi u ḓisa vhududo kha vha muṱa wawe na vhane vha ḓa, muḓini hune mufumakadzi kana mme a vha a sa fhi vhududo hu ita uri na vho no ḓa vha pfhe vha songo ṱanganedzea ngauri vhududo vhune mme ha ṋekedza nahone vha muṱa wawe na vha ḓaho muḓini wawe hu ita uri vhathu vhoṱhe vha pfhe vho ṱanganedzea.

Zwithu zwe nda aluwa ndi tshi tenda khazwo kha mvelele ya hashu ndi zwa uri ṅwana wa musidzana ha tendeliwi u amba na khotsi yawe kana u humbela tshithu kha khotsi yawe nga ene muṋe, u tea u fhira nga kha mi yawe vha vhe vhone vho no mu swikisedzela kha khotsi yawe.

Maga o no tevhelwa musi muthu a tshi khou phasa ndi zwa uri u phasa hu itiwa nga matsheloni ḓuvha ḽi saathu u bva, hu tea u vha na khambana ya fola nahone zwi itiwa nga vhakegulu vhahulwane.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

Zwine ra tea u zwi ita sa lushaka u itela u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu ndi vhona uri ri tea u ṱuṱuwedza vhaṅwali vhane vha kha ḓi ḓa uri vha songo neta kha u ṅwala lwa dzi bugu dzine dza amba nga luambo lwashu na u ṱuṱuwedza vhana vhashu uri naho vha tshi dzhena zwikolo zwine hambiwa luambo lwa luisimane a ri vha gudise luambo lwavho lwa ḓamuni.

Luambo lune nda lu amba lu vhumba vhuḓiṱalusi hanga ha mvelele ngauri lu kone u sumba hune nda bva hone na uri ndi muthu wa toU itisa hanio zwi tshi ḓa kha mvelele, zwine nda vhona uri ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwa hayani shangoni ḽa ṋamusi ndi lwa uri ri songo tenda u xela ngauri ha vho ho ḓa maitele maswa, zwi ndi zwa ndeme uri vhana vhashu vha ḓivhe hune vha bva hone, vhana vhashu vha ḓivhe mvelele yavho, vhana vhashu vha ḓivhe luambo lwavho uri vha kone u isa phanḓa nalo.

Maga ane nda a dzhia musi ndi tshi khou bika mashonzha ndi a uri ndi dzhia mashonzha anga nda a vhea kha ndongwana nda a shela maḓi o vhilaho, nda a kamisa zwa tshikhathi tshi no swika awara nthihi. Musi awara heyo yo no fhela ndi ita gwengwelele ḽanga ḽine ḽa vha nyala na maṱamaṱisi na mapfhura a u bika, musi gwegwelelo ḽanga ḽo no vhibva ndi shela mashonzha, ndi ṱanzwa mashonzha anga o no ṱamba nda a shela nga ngomu kha gwengwelele nda a shela na maḓi nyana uri zwi gwagwame, musi zwo no gwagwama maḓi kana muḓifhelelo wa gwegwelele wo no dzhena kha mashonzha nda kona u thetshela uri zwithu zwanga zwo ṱangana na kha mashonzha na kha gwengwelele na muṋo u khou pfhala ha vha u vhibva ha mashonzha.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi mashonzha, ndi mukusule, ndi bovhola, ndi dovhi, ndi tshidzimba na thophi.

Magulu ndi a tshi a bika ndi tea u thoma nda a ṱambisa, magulu a ṱoḓa u ṱambiswa tshifhinga tshilapfhu kana lunzhisa u swika musi hu si tsha vhonala miṱavha yo nambatelaho kha magulu eneyo, nda vhasa mulilo wanga, nda a longela bodoni, nda shela maḓi, nda a vhea tshivhasoni, nda a gwagwamisa zwi nga vha kha musi zwa awara dzo no swika mbili kana tharu musi zwo no ralo nda kona u a thetshela u vhona uri o vhibva, musi o vhibva magulu ndi a kona u shela ṱamaṱisi ḽanga na nyala ṱhaṅwe na zwipaisisi zwanga zwa muḓifhelelo ha vha hu hone u fhedza u bika magulu.

Zwishumiswa zwa sialala zwine vhaswa a vha a thu zwi shumisa kha u bika maḓuvha ano kana vhaswa vhanzhi ndi tshidudu ndi tswiya na lufheṱo.

Ndi vhona u nga zwine vhaaluwa vha nga ita zwone u gudisa vhaswa u bika zwiḽiwa zwa sialala ndi u shumisana na zwikolo hune vhana vha ṱuṱuwedziwa uri vha ḓe vho bika zwiḽiwa zwo yaho nga u fhambana zwa sialala zwine vha vha vho gudiswa nga vhomakhulu wavho.